Ubuhle balesi sinqumo singaba ukugcina amasiko nenhlonipho yendlu kanti ububi bangaba ukuthi indodakazi ingasizwa ingabadakanywa noma ichunyelwe. Lokhu kungabanga nomthelela omubi empilweni yakhe ngokwezimo zengcondo nokuzethemba. Kodwa futhi kungamchubekela phambili ekugcineni izizotha nesinda sakhe.

Le mikhuba isiza ekwakheni ubudlelwane obucinile phakathi kwabaphilayo ngokugcina inkolelo yokuthi achubeka ehlanganyele nempilo yansuku. Ngokuhlanganyela emcimbini abantu bayakhumbula futhi bahlonipha abangasekho. Kanti lokhu kucinisa ukuthi ahlale nezimfanelo zawo eziphathele nempilo yabo.

Imikhosi yokuthomba idlulisa izimiso ezibalulekile njengokuhlonipha ukuzithoba kanye nokubheka izintabo zomphakathi, okwenza abesifazane bakwazi ukuhlangabezana nezinkinga zempilo nakwenhlalo. Lezi zifundo ziwulonga umphakathi ngokukhuthaza ukubamba, ukuhlonishana kwezobulili nokugcina amasiko njengento ehlanganisa abantu ngebebuze nokwasizana.

Abantu akufanele basizwe becindezelwe ukulandela amasiko kodwa kufanele bacaphele ukubaluleka kwawo, ekugcineni isisinda nokuhlanganisa umphakathi. Ukukhetha izingubo zenzakalo ezikhethekile kungaba indlela yokuhlonipho isiko ngokuzithandela, hhayi ngokuphocwa, njengoba lokhu kusiza ekwakheni ubuzwe nokuzigcina kwesintu.

Mngani wami, ngiyaconda ukuthi lokhu kungaba nzima kakhulu, kodwa kuyinto ejwayelekile ukuthi imindeni ibe nemibono ehlukene mayelana namasiko omngcwabo. Kungcono ukuba nomhlangano womndeni ozothula khona wonke umuntu izimiso zakhe bese nifuna indlela yokuhlangabezana nezidingo zabo bonke, ngokuhloniphana nokubonisana. Uma ungathanda usizo oluningi noma , ngikwazisa ngikwazisa ukulukeleka .

Ungamvusa umngani wakho ngokubuza imibuzo efana, usizwa kanjani ngalesi, ngaleli siko futhi yini ongayilindele, noma ingabe unazo izinto ozithandayo, noma ongathanda ukuzifaka emcimbini. Lokhu kuzomsiza aconde ukubaluleka kwesiko kanye nokuzethemba. Ungamnikeza usizo ngokuba umsakazi oqotho olalele ngaphandle kokugceka futhi umkhuthaze ukuthi azenzele izingucuzo ezingahambisana nezimfundzo zakhe namasiko.

Imibala nobuhle emvunuleni yesiZulu idlulisa imilayezo ehlukene njengobuhle amandla, isidwabu, nesichwaya kanye nobuhlalu obuyinkimbinkimbi bakhombisa ukuguga, izithunzi kanye nokuhlonipha amasiko e-Afrika.

Mngani wami, ungahlanganisa isitayela sesimanje nezesiko ngokukhetha ingubo enezintambo zedabuko ezinjengobuhlalu noma izimpawu zesizwe. Kodwa ngesiloyidi yesimanje efana nezinhlamvu elincane, noma ukusetshenziswa kwendvwangu yosuku. Ukusebenzisa noklamu unokuconda kokubili amasiko nezifiso zakho. Uzosiza ukuthi ingubo yakho ibe nekhithikici yobuzwe, kepha ingachukuchuki nesikhathi, igcizelela ukuthi usho kanjani ngobani ngesitayela sakho.